A swi ta ndzi endla ndzi ti ndzi nga titwi kahle e moya wa mina a wu ta va ehansi hikuva a ndzi nga ta va na nkhinkhi lowu a ndzi ri na wona ku langutisa bolo hi ku e bolo hi minkama yo tala hi va hi langutisela ku vona munhu mutlangi wa mina wa ndhuma loyi ndzi n'wi tsakelaka ngopfu.

I vanhu va khale na vatswari va byela vana va vona switori hikuva e switori swa vanhu va khale na vatswari swi endla leswaku e vana va va na vutivi va kota ku va na vusirheleri hi switori leswi hikuva switori leswi a ku ri ndlela leyo dyondzisa vana ku va kota ku tisirhelela na swa ku hambana na kumbe ku va hambana ku endla swilo swo karhi.

Khirikete a ndzi yi landzeleli hikuva i xin'wanyana xa xa mitlangu leyi ndzi nga tshamangiki ndzi va na rirhandzu eka xona hi ku a ndzi kulelangi ndhawu leyi a ku tlangiwa khirikete naswona loko hi ku langusa ka mehe vanhu vo tala lava tlangaka khirikete i vanhu va muxaka lowu wa valungu.

I swilo swo fana ku tlanga mitlangu yo fana na bolo na swin'wana na swin'wanyana na mitlangu yin'wana na yin'wanyana leyi endla leswaku u kota ku ti tsakisa swin'wanyana i vutiolori ku fana na ku tsutsuma leswi endlekaku hi kota ku swi endla emadorobeni na le makaya naswona swi tisa ntsako eka vanhu.

Mina ndzi ndzi munhu loyi a ndzi tlanga mitlangu kusukela ndza ha ri ntsanana leswi ndzi swi ndzi pfunile e rihanyo ra mina hi lerinene swi endla leswaku u nga hatli khomiwa hi mavabyi nakona u tshama u hanyile u kota ku tsutsuma u kota ku hefemula kahle naswona i ntshikelelo wa ngati wu nga yi ehenhla.

Ndzi nga navela leswaku xikolo xa mina xi va na ntlangu wa rugby hi ku a hi xitalo a hi swikolo hinkwaswo leswi nga na mitlangu ya rugby ende ndzi vona leswaku vanhu vo tala lava nga suka va karhi va tlanga rugby loko va fika eswikolweni lexi va nga va hela matimba naswona rugby i mitlangu yin'wana i ntlangu wun'wanyani laha vanhu va kotaka ku tiphina ngopfu va ta ku tlanga va ri na ntsako hikuva e vatlangi va rugby va na ntsako swinene ende va rhandzana.

Ina leswi ndzi vona ku ri i mhaka ya kahle hikuva hi xitalo i vatlangi va mitlangu loko va ri ku tlangeni u nga mitlangu va va na vuxaka hi ku hlanganisa hi ntlangu lowu va wu tlangaka and then a swi heleli kona kwala ntsena loko se mitlangu leyi va yi tlangiwaka yi herile vuxaka bya vona byi ya mahlweni leswi endlaka swa ku e vuxaka byi nga heli hambiloko mitlangu yi herile.

Mimpfuno ya miri na mianakanyo ya mitlangu ya vantshwa i yo fana na leswaku loko va vantshwa va nghenelela eka mitlangu leyi swi endla leswaku mianakanyo ya vona yi va leyinene hi ku ku tlanga mitlangu swi hunguta eku tikeriwa ka mianakanyo naswona swi endla leswaku mirhi ya vona yi tshama yi ri leyi hanyeke leyi nga tiya naswona leyi nga tolovela ku tlanga mitlangu.

Loko munhu a ri na tingana kambe a tlanga mitlangu leswi endla leswaku a kotaka ku endla vanghana hi ku loko vanhu va tlanga mitlangu a va ha ri na tingana leti va nga na tona hi ku eku tlangeni ka mitlangu swi endla leswaku vanhu va hlekelela ku hetelela ku va na vunghana exikarhi ka vanhu vo hambanahambana leswi endlaku e vanhu lava nga na tingana va hetelela va ti kumele vunghana ku va na vuxaka na vatlangi van'wanyana va mitlangu.

Mfumo u nga veka mali etlhelo ku lunghisa e tindhawu ta tlanga mitlangu ka yona leswi endla leswaku vanhu loko va nghena eka ku tlanga mitlangu va nga heta va kuma sponsor swo va nghenisa eswikolweni swa le henhla hi ku hi xitalo e mitlangu yi na vanhu vo tala lava yi tsakelaka naswona loko e vatlangi va tlanga kahle va hetelela va hlawuriwile ku ya tlangela e ti professional leswi endlaku e ti sponsor kumbe vanhu lava nyikaka ti bazari va ta va ta va va vona va hetelela va kota ku nghena swikolo ku ya mahlweni va nga hakeli nchumu.

Ndzi rhandza xivuriso lexi u nge n'wana loyi a nga rileki u fele etshubyeni hi ku leswi ndzi dyondzisile leswaku ndzi nga tshami na swilo leswi ndzi vavisaka endzeni ka mbilu kambe ndzi fanekele ndzi kota ku vulavula ndzi ndzi rila leswaku ndzi ta kota ku kota ku kuma ku pfuniwa leswi endla ku ndzi hetile ndzi va na ku tshikeleriwa ka miehleketo kambe ndzi kota ku vulavula na vanhu van'wanyana lava endlaka va ta ku na swipfuno swo karhi evuton'wini bya mina.

E ntlangu lowu ndzi nga ta ka ndzi nga wu rivala i ntlangu wa rugby lowu hi nga tshama yi tlanga na xikolo lexi va nge i Ben Foster eka ntlangu lowu ndzi kotile ku kora tigolo kumbe ti try to ringana khombo hi siku rin'we leswi swi endla leswaku ni nga rivali hikuva a ndzi ri na ku tsaka swinene tanihileswi a ndzi a ku ri siku ra masungulo la ni nge kora ti try to tala tani.

Eka mitlangu kumbe ntlawa ya mitlangu hi vona e vuxaka byi sungula hi mhaka ntlangu hi mhaka ya ntlawa lowu wa mitlangu lowu va hlanganisaka vanhu e vanhu lava nga na tingana va hetelela va kume vunghana hi ku hlanganisiwa hi ntlawa wa mitlangu leswi swi nga hlohlotelo vanhu lava nga na tingana leswaku va nghenelela eka ku tlanga mitlangu leswaku va ta kuma vunghana byintswa kumbe vuxaka byintshwa na vona na vanhu van'wanyana emugangeni laha ndzi tshamaka kona.

Ndzi sungule ku tsakela e ntlangu wa rugby loko ndzi ri na malembe ya nkombo laha ndzi nga sungula ku tlanga exikolweni xa mina xa le hansi naswona ndza wu tlanga swinene ende na swi kota na sweswi na ha tlanga ende loko ndzi tlanga wona ndzi va na ntsako swinene.

Loko ku ri na mitlangu leyi ematiko yo hambanahambana ya hlanganaka swi hlohlotelo vanhu leswaku va amukela vanhu va ematikweni mambe leswi hi vona ku ri na rirhandzu leri vumbekaka hi mhaka i mhaka mitlangu leyi va hlanganisaka naswona e rivengo ri va ri nga ri kona loko vanhu va tlanga mitlangu hambileswi va ematikweni yo hambanahambana.

Mitlangu ya manguva lawa ya dyondzisa vanhu ku hanya swin'we naswona leswaku va kota ku amukelana hi ku ya hi ku hambanahambana ka vanhu ya ha kota ku ni ku dyondzisa vanhu leswaku va hanya hi ndlela leyinene naswona va hambana swilo swo fana na swidzidziharisi no nwa mabyala leswi swi endla leswaku vanhu va ku va va na dyondza eka mitlangu leyi va yi tlangaka.

Khale vanhu vana van'wanyana a va tlanga mitlangu yo hambanahambana yo fana na tingedzo no ku tlulatlula hi ntambu na yin'wanyana leyi yi ndzi nga yi tsundzukeki kambe a hi vona khale vana van'wanyana a va ti nyiketela eka mitlangu ya vona.

Swihangalasamahungu leswi nga kahle eka swilo swo ti hungasa hi swona i swihangalasamahungu swo fana na xiyanimoya na mavonakule na swin'wana na swin'wanyana. Leswi swi endla leswaku vanhu va ta ku vona swilo swo ti hungasa hi swona naswona leswi va tsakisaka hikuva u kota ku ti hlawulela eka mavonakule kasi eka xiyanimoya va nga twa mahungu na swin'wana na swin'wanyana.

Mhaka ya ku ku va na mitlangu emugangeni ya pfuna swinene ku sivela mhaka yo yiva hi ku vanhu lava nghenaka mitlangu va tala ku dyondza ku hlonipha na na na ku nga yivi hi ku e nkarhi wa vona va wu teka va wu tirhisa eka ku tlanga mitlangu hayi ku famba va endla swilo swo homboloka.

Loko vanhu va tlanga mitlangu va kota ku dyondzisana leswaku a ku fanele ku nga ri vi na madzolonga. E mitlangu yi kota ku endla leswaku vaxisati va sirheleka hi ku vavanuna loko va teka nkarhi wa vona va tlanga mitlangu va hambana swo ku swa ku lwa, swa ku hluphetela e vavasati na swin'wana na swin'wanyana.

Loko ku ri na mitlangu exikolweni swi susumetela e vana va xikolo ku va joyina mitlangu leyi naswona swi endla leswaku va va na rihanyo lerinene va ta tshama va ri fit naswona swi endla leswaku va va na nsusumeto wo ti tirhela hi voxe hi ku loko va joyina mitlangu swi lava leswaku munhu a tshama a ri ku tlangeni ka mitlangu liya and loko a ze a kota ku tidyondzisa hi yexe i va a ri na nsusumeto wo ti tirhela.

Vanhu va le mugangeni ya laha mitlangu ya matiko hinkwawo yi nga ta tlangiwa koho ya vuyeriwa ngopfu hikuva va van'wamabindzu lamatsongo va kota ku xavisa swilo swa vona lani ku nga na mitlangu liya kasi van'wanyana vo vo ta va suka emugangeni leyin'wanyana va kota ku endla swilo leswi na vona va nga kotaka ku swi xavisa. lava va vo va na mabindzu ya ya tindhawu to tlela kona va va kota ku hirisa e vanhu va matikomambe va tlela kona leswi endla leswaku va kuma mali.

Tanihileswi Qatar yi nga na vaaki lavatsongo swinene loko e khapu ya misava yi rhurheriwe yi ta khomiwa eQatar leswi swi endla leswaku e mindhavuko ya le matikweni mambe yi kota ku yi nghenisiwa eQatar cause vanhu vaakatiko va le Qatar va kota ku twisisa e tinxakaxaka ta vanhu lava van'wanyana va taku na vona va kota ku dyondzisa vanhu van'wanyana hi ndhawu ya vona va kota ku va tivisa leswaku ku na vaaki lava vanhu va nga ta va ta tshama kona.

Munhu loko ni n'wi tivaka a nga mutlangi wa swa mitlangu wa ndhuma swinene laha South Africa i Itumeleng Khune. Itumeleng Khune i munhu loyi a tlangaka e ntlangu wa bolo ya milenge naswona i goalkeeper ya xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa Bafana Bafana.

E mimphikizano ya mitlangu eswikolweni yi endla leswaku vana va kota ku ti nghenelela va endla vuolori vutiolori naswona loko va hlanganile tanihi swikolo swo hambanahambana va endla miphikizano ya mitlangu va kota ku hlangana na vana van'wanyana lava interact-aku va kota ku endla vunghana naswona leswi endla leswaku vana va nga vi woxe va kota ku tiva vanhu van'wanyana.

Vaendli va mitlangu va faneke va va na ndlela yo langutisisa leswaku vanhu va tirhisa njhani ntlangu wa vona leswaku va vanhu va nga endli swilo swo biha.

E miako ya swa vutiolori ku faneke ku ri ndhawu leyi nga basa yi va na swilo swo hambanahambana swa vutiolori naswona yi tshama ku ri laha ku nga na ndhawu yo pfuleka, laha ku nghenaku moya, laha ku nga na e ku nga sirheleleka leswaku vanhu loko va ta la va ta endla vutiolori va titwa va ri endhawini ya kahle va titwa va tshunxekile.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile swinene naswona leswi ta endla leswaku ndzi ya mahlweni ndzi tlanga e ntlangu wo hi ku loko no za ndzi kuma xidlodlo swi ta komba leswaku ndzi ti nyiketerile swinene naswona swi swi swi nga ndzi nhlohloteleka ku ya mahlweni ndzi karhi ndzi tlanga ntlangu lowu ndzi nga kuma xidlodlo xo hlula eka wona.

Ina khapu ya misava ya FIFA ya twenty-ten yi vile na mbuyelo lowukulu eka ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Leswi hi swi voni tanihileswi e vaendzi a va ta va ta tirhisa e switirhisiwa swa laha Afrika-Dzonga. A ku ri na a va lava e ndhawu byo etlela leswi swi endle swa kutani ku tisiwa mali eka tindhawu leti ti ti ti nyikaku vuetlelo ka byona. Van'wanyana a va xavisaxavisa swilo leswi endle swa ku va kuma mali ni tindhawu to xavisa swakudya na tona ti kume mali yo tala leswi tlakusile ikhonomi ya Afrika-Dzonga.

E mindhavuko na swiyenge swa ndhavuko swa le ndhawini swo fana na ku yimbelela, ku cina swi vumbekise e ntokoto wa swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava eAfrika-Dzonga hi ku minkarhi liya mitlangu leyi ya matiko vanhu va ta va ta endla va ta kombisa kahlekahle e mindhavuko ya vona hi ku va ta va ta cina, va ta va ta va xavisa swakudya swa ndhavuko, va yimbelela tinghoma ta ta ndhavuko leswi swi endla leswaku vanhu van'wanyana u kota ku tiva e ndhavuko kumbe mindhavuko ya laha Afrika-Dzonga.

E nkarhi lowu ndzi wu hetaka eka swilo leswi ndzi swi tsakelaka eka nkarhi wa sweswi wu hungutekile swinene, loko ndzi langutisa ku fana na loko ndzi pimanisa ku fana na nkarhi lowu a ndza ha ri ntsongo. Hikuva sweswi ku na swilo swa ku tala leswi ni fanekele ndzi swi endla.

E nkarhi lowuyani wu fikile i nkarhi wa ku mi tihlanganisa na , laha ndzi mi byelaka hi swa vuhungasi lebyi nandzikaka swinene. E vuhungasi lebyi swi katsa ku yingisela tinghoma ta gospel-e kasi swin'wana leswi mi nga ta hlangana na swona i tincambhi tin'wana leto saseka ngopfu. E tincambhi ta n'wina leti mi ti rhandzaka ta gospel ti ta va kona.

E ntirho wa mina wu ti tsakisa wu ndzi pfunile swinene leswaku ndzi kula tanihi munhu, hikuva loko ndzi kuma nkarhi a ndzi endla ntirho wa mina wu ti wu ti tsakisa. Leswi endla leswaku ndzi tshama ndzi tsakile ndzi hambana na swiphiqo swa miehleketo, vuvabyi bya miehleketo.

Varhangeri va nga lulamisela vatlangi va vona eka mitlangu leyitaka, hi ku va nyika nkarhi leswaku va kota ku practice-a naswona va va tsundzuxa hi nkoka wa ku va va va lulameleke hi mitlangu leyi landzelaka.

E magoza lama ndzi nga ma tekaka i ku tiyisisa leswaku n'wana wa mina u tshama a hlayisekile eka swivandla leswi, i ku n'wi nyiketa e nkarhi wo ringanela leswaku a tirhisa inthanete. Naswona ndzi nga n'wi pimela leswaku a ya ka ti-app-e tihi kumbe tihi.

E Mitlangu emugangeni wa ka hina yi nga pfuna vanhu ku leswaku u kota ku kuma ti-bursary to ya eswikolweni loko va tlanga mitlangu. Van'wanyana va nga ku nga hunguteka na vugevenga hikuva vanhu vo tala va hetelela va nghena ya swilo swa vugevenga hi ku kala e xilo lexi co xi endla. Swin'wana leswi nga ta pfuna i ku swi nga hunguta e ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela leyo biha, hikuva vana van'wana va hetelela va nghenelela swidzidziharisi hi ku kala swilo swo swi endla.

E mitlangu yi hlohletela ku hlangana ka matiko hikuva e matiko yo hambanahambana ya nga hlangana ku fana na khapu ya FIFA World Cup leswi hi laha e matiko yo tala ya hlanganaka ta ta tlanga bolo.

Loko ndzi lo salela hi vhiki ntsena leswaku ndzi hanya ndzi nga endzela tindhawu leti ndzi ti rhandzaka. Tindhawu to fana na ta le matikomambe, ndzi nga endla swilo swo fana na ku swim-a, ku tsutsuma ndzi kota ku . I swilo leswi endlaku loko ndzi lava ku tsaka.

E vanhu lava ndzi tshembaka ku hlangana na vona loko ndzi joyina e club hi mhaka swiendlakalo swa mina swo hungasa i vanhu lava na vona va nga na ku rhandza ku endla swilo leswi ndzi endlaka hi nkarhi wa mina wo hungasa.

E swikolo swi nga famba swi lavisisa e vanhu kumbe van'wamabindzu lava nga ni timali leswaku va kota ku ti nyikela switirhisiwa bya mitlangu eswikolweni leswi. Vanhu van'wani lava nga na e vutihlamuleri ku tisa e switirhisiwa swa mitlangu i ndzawulo ya dyondzo, hi yona leyi yi fanekele yi tirhisa yi nyika e swikolo switirhisiwa leswi.

Eya i xilo xa nkoka ku ndzi avanyisa e nkarhi wa mina eka swilo leswi ndzi nga na vutihlamuleri ka swona na ku nyiketa nkarhi eka ku endla swilo swo ndzi tsakisa. Hikuva handle ko ku endla swilo swa ndzi tsakisa vutomi bya mina byi ta hetelela ku va vutomi lebyi borhaka. Swi fambelana na ntsena na swilo leswi ndzi hlanganisaka na swilo leswi ni nga na vutihlamuleri eka swona.

E xihoxo xin'wana na xin'wanyana xi fambelana ya na dyondzo hikuva hi xitalo munhu a nge dyondzi xilo a nga endlanga xihoxo. Na mina e siku rin'wanyana loko ndzi ri exikolweni ndzi nga hlayangi ndzi hetelele ndzi feyila. Leswi swi ndzi dyondzisile leswaku ndzi fanele ndzi hlaya leswaku ndzi kota ku pasa.

Vutiolori i swilo leswi munhu a swi fanekele a swi endla siku na siku leswaku a ta tshama a ri ka xiyimo lexinene. E vutiolori swi katsa ku ti olola leswaku u va na rihanyo lerinene, ti-joint ta wena ti tshama ti ri letinene naswona leswaku u va u ri muntshwa wa kahle.

E vanhu lava tekanga nkarhi wa vona va wu tirhisa ku rima swirhapa tanihi ndlela yo hungasa kumbe ku hundzisa nkarhi i swilo swa kahle hikuva leswi endlaka leswaku tindhawu leti ti tshama ti basile.

E ntokoto wun'we wa le handle leswi u ndzi vonaku munhu un'wana na un'wana u fanele a ringeta ku wu endla i ku tsutsuma. Hi ku ku tsutsuma swi endla leswaku e mbilu ya munhu heta ku va yi ba kahle, swi endla leswaku van'wana va luza na weyiti, swi endla leswaku na miehleketo ya munhu yi va leyi tsutsuma.

E ku tlanga mitlangu eka inthanete swi nga hlangana na khombo leswaku ku nyika makhamba ndhawu leyi u tshamaka kona va ta va ta ku nghenela. Un'wanyana eku a personal details ta wena ti nga hetelela ti famba eka inthanete.

Ndzi nga nyika switsundzuxo leswaku loko a endla ntanga wa yena u fanele ku va a make-a sure leswaku swifuwo swa yena swi nge koti ku huma, naswona swi fanele ku va na ndhawu laha swi nga ta sirheleleka eka dyambu.